Nṋe ndo pembela badi musi thimu yanga i tshi wina tshiphuga tshihulwane ndo pembela nge nda lidza vuvuzela na mifhululu.

Nṋe ndi pfha uri ṱhogomelo ya honoyo mufuḓa i i nga sika zwibuli zwiswa nga uri vhathu vhanzhi vhane vha vha na mashangoni ḓavha vhane vhavha afrika tshipembe ḽoṱhe vha ya kona u vha na vhone vha khou zwi vhona.

Nṋe ndi pfha uri uya ngaha nṋe vhana vha kho tamba mitambo zwi thusa vhana uri vha kone u ita vhukonani na vhanwe vhana ngavho, zwi thusa vhana uri vha ṱutshele kule kha u ḓi dzhenisa kha mafhungo a zwikambi na zwidzidzivhadzi zwi thusa, vhana uri vha vha khou guda matshilisano na vhaṅwe vhathu.

Arali thimu yanga ya nga wina tshiphuga tshihulwane ndi pembela nga u lidza vuvuzeḽa na u lidza mifhululu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga ri vhathu vhane vha fanela u badela mitambo ya vhaswa ndi mivhuso vhathu vha ngaho vho ramabindu vhabebi kana vhaṱaleli ndi soko pfha unga ri vha nga to volonthia uri vhone vha kho nyaga u tea u badela mara a zwi tea uri zwi vhe khombekhombe khavho.

Nṋe ndi takalela u ṱalela mitambo itshi kho tamba tshetsho tshifhinga ndi vha ndi kho shavha u vhudziwa nga vhaṅwe vhathu uri mitambo habe heila mitambo yo tambisa hani.

Nṋe ndi vhona u ngari fhethu ha mitambo hu tea u swikelelea zwa vhukuma ngauri vhathu vhane vha vha vha kho tamba mitambo eyo vha ya ṱoḓa thikhedzo ine ya bva kha vhathu.

Nṋe ndi vhona ungari ndi zwa ndeme u bindudza kha mbekanyamushumo ya mitambo ya zwa vhaswa nga uri zwi a ṱuṱuwedza vhaswa zwa fhedza hafhu zwa vha ṋea maanḓa kha mitambo ine vha tamba yone.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari zwi sika tshikhala zwa mishumo kha vhaswa ngauri vhaswa vha nga rengisa zwiḽiwa tsini na hanefho hune havha na mitambo.

Arali ndi nga tamba mutambo muthihi fhedzi vhutshiloni hanga hoṱhe ndi nga tamba mutambo wa u gidima.

Mutambo we nda u vhona zwenezwino ndi mutambo une wavha uri ndi mutambo wa bola nahone wo tshimbila nga maanḓa zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona ungari ndi zwa ndeme kha mitambo ya vhana u vha na milayo ine vhana vha tea uri vha i tevhedzele hu itela uri hu kone u vha na u anḓana vhukati ha vhana hu kone u vha no pfana vhukati ha vhana hu kone u vha na u ṱhonifhana vhukati ha vhana.

Ndi tshifhinga tsha musi mitambo i tshi khou imanyana i tshi khou awela nyana ndi hone hezwi zwa ngita uri ndi tshuwe.

Zwo leluwa nga maanḓa uri matshudeni maswa vha dzhene kha mitambo tshikoloni tshashu nga uri tshikoloni tshashu hu dzula hu na mitambo ende vha dzula vha tshi kho ṱoḓa vhana vhane vha vha magudedzi vha dzule vha tshi khou dzhenelela kha mitambo eyo.

Nṋe ndi vhona u nga ri mitambo ya u shela milenzhe yo siya vhaṅwe vhathu murahu zwiṅwe zwigwada murahu nga uri vhaṅwe vhathu a vha swikeleli mbadelo dza zwishumiswa uri vha kone u tamba mitambo eyo.

Nṋe ndi vhona u nga ri ndi zwa ndeme uri u ḓivhadza na u gudisa vhana vha miroho miṱuku ine ya vha uri i kha gireidi foo ngauri ndi hone vhana vha tshi vha vha kho thoma u aluwa ndi hone vhana vha kone u vha vha khou ḓivha zwinzhi nga ha iwe muthu.

Ndi thikhedzo ine vha i wana i tshi bva kha vhabebi kha vhagudisi ine yavha i kho vha ṱuṱuwedza nga ha u gudesa nga u to fombe kha pfhunzo dzavho.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri miṱaṱisano minzhi i tea u vha hone vhukati ha zwikolo hu u itela u takadza vhagudiswa zwi ya ṋea na vhagudiswa mafulufulu.

Nṋe ndi vhona u nga ri vhatambi vhaswa uri vha sa vha sa sa gungule musi vho kundwa kana vha sa litshe musi vho kundwa ndi musi vha tshi vhone vhane vho ḓi vhudza uri na musi nda musi ndi u kundwa ndi ḓo kunda mutambo u ḓaho.

Nṋe ndi vhona u nga ri vhuendelamashango ha mitambo ndi ha ndeme fhethu hune ha vha nnḓa ha ḓorobo khulwane uri na ikonomi yashu vhathu vhane vha bva mashangoni a nnḓa vha ya ḓisa zwiṱukuṱuku zwine vha ḓo zwi siya afho hune ha vha na mitambo vha ḓo kona u tikedza dzi bnb dza nnḓa ha ḓorobo khulwane na dzi resturant na mavhengele.

Zwi humbudzo zwine ndavha nazwo ndi zwi humbudzo zwine ndi zwa heritage day zwi heritage day ndi ḓuvha ḽa vhufa zwi humbudzo zwine ravha nazwo ndi zwa ḓuvha ḽa vhaswa.

Nṋe ndi vhona ungari mitambo i nga thusa vhaswa uri vha kone u wana ḽeneḽo ḽa vhurangaphanḓa nga murahu ha musi muthu o ḓi vhona uri ene o dzhia vhuimo ha u thoma kha mitambo yawe zwi sumba uri muthu a nga vha murangaphanḓa.

Mutambi ane nda mu funa ndi muṅwe wo mitambo ine u ne u bva mashango ḓavha o no pfhi Ronaldo, Ronaldo u dzula a muthu ane u dzulela u kora musi thimu yawe itshi kho tamba.

Vhathu vhanzhi vha khou xelelwa nga vhuthu na u bvelaphanḓa nga murahu ha musi vho sa wina kha mitambo ine vha nga vha vha kho tamba yone nṋe ndi vhona u nga ri ngudo ya ndeme kha vhutshilo hanga ndi ya musi ṋamusi u songo wina wa ḓi vhudza uri ḽiṅwe ḓuvha kana mitambo i ḓaho ndi ḓo wina.

Ee nṋe ndi vhona vha tshi ṱhompha maitele a u tamba nga u sielisana ngori u a wana vhaṅwe vhatshi kho muṅwe a tshi kho tamba muṅwe o imela kule vhaṅwe vha tshi khou vho ima hengei na hangeini ri tshi nga ri vha ngavha vha khou bohwa hula a tshi khou tamba.

Zwikili zwingaho u gidima u tamba bola.

Vhathu vha vhuponi ha hashu vha tamba bola hu u itela sa dziṅwe dza nḓila ya u ḓi mvumvusa.

Nṋe ndi nga eletshedza vhathu uri vha ṱuṱuwedze mitambo ine vha i takalela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwingaho sa Facebook, Instagram na dzi twitter na zwithu zwi ngaho dzi WhatsApp ndi khou amba hezwo ngauri ndi zwithu zwine vhathu vha dzulela u vha hone khazwo tshifhinga tshoṱhe vhathu vha a ṱavhanya u zwi vhona.

Nṋe ndo ṱangana na muthu ane nda tshila naye haningei mitamboni musi hu tshi khou tamba mutambo wa bola.

Milayo minwe ine ya shumisiwa nga vhana musi vha tshi kho anzela u tamba bune ndi ya uri vhathu muthu wa u kho vhalela u vha o bonya vhaṅwe vhathu vha vha vha tshi kho yo dzumba ma ende a hu si na u vhudzana uri muṅwe o dzumbama gai muṅwe u gai.

Ee, nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi khou tamba dzi vidio gems fhedzi ndi tshi thoma ndo vha na tshenzhemo ya uri ndo vha ndi sa tu tu kona zwavhuḓi vhuḓi ndi sa kho ane ḓivha uri dzi kho ali gai mara tshifhinga tshi tshi tshi tshiya nda fhedza ndi tshi vho zwi vhona uri uri ndi kone u tamba zwavhuḓi ndi time ndi ya uri ndi tambise hani.

Vhuponi ha hashu hu na fhethu hune vhathu vha ita vha tshi ya vha tshi ita nyonyoloso hone fhethu hune havha afho ndi mudavhini mara a huna tshomedzo dzoṱhe ngori u tovha mudavhi u ne vhathu vha vha vha kho to gidima vha tshi mona na mudavhi.

Nṋe ndi nga ita khunguwedzo ndi tshi sa zwikoloni na kha vhoramabindu ndi tshi kho humbela zwiṱukuṱuku kha vhoramabindu na hanefho zwikoloni uri vhathu vha ri thuse nyana nga masheleni hu u itela u hu itela uri vhana vha ṱuṱuwedzee kha mafhungo a zwa mitambo.

Nṋe ndi ḓivha uri sky driving ndi mutambo une u itea musi muthu o fhufha a tshi khou bva kha vhuenda ha bupho a tshi khou tsela fhasi.

Ee, nṋe shangoni ḽa hashu hu na muthu o no baga dzikhekhe, zwikontsi na zwi based dzikilasi ane hoyo muthu vhathu vhoṱhe vha lila nga dzi kereke dzawe uri a dzi ḓifhi a dzi ḓifhi zwone.

Nṋe ndi takalela u ita ngade ya miroho ngauri miroho ri nga i ṱavha ra fhedza hafhu i tshi ya lwa ra ika, ra i bika ra fhedza hafhu ra iḽa, ende miroho ndi zwithu zwa ndeme kha mivhili yashu ngauri miroho i na pfhushi ende miroho i a ṱoḓea mivhili yashu.

Vhana vha vhuponi ha hashu vha tamba mitambo ya dzingade ine vhavha vha khou fhufha nga dzi khadi vha tamba mitambo ine ya vha uri ndi mimasiṱikani vha tamba mitambo ine vha vhori vha vha kho imbelelela vha tshi kho tamba zwa kereke.

Ee, nṋe ndi ya zwi takalela u ita ngade ngauri ndi nga ṱavha zwithu zwine nda pfha uri ndi khou zwi funa zwithu zwine ndi nga fhedza ndi tshi khou zwi ḽa zwiḽiwa zwine zwa fhedza zwavha uri zwi na mitakalo kha mivhili yashu.

Mutambo une nda u funesa une wo khethea une wa tambiwa zwikoloni ndi mutambo wa bola.

Muthu a tshi khou gidima badani u tea uvha o ambara reflector ine yavha i kho sumbedza uri hoyu muthu o tsireledzea hungavha vhusiku kana masiari muthu wa goloi uto ṱavhanya wa zwi vhona zwori hu na muthu o no kho ḓa thungo ifhio ane a kho gidima.

Nṋe ndi vhona u nga ri tshitshavha tshashu tshi nga tikedza musi tshi tshi nga ḓa fhethu hune ndavha ndi kho tamba hone bola ya milenzhe tsha dovha hafhu tsha tikedza nga u dzula tshi tshi khou ri tshi khou amba nga mafhungo a zwa bola.

Nṋe ndi takalela uri dzi thonamennde ri a kona u vha ri khou ṱalela bola na vhathu vhanzhi ri kho ita vhukonani vhaṅwe vha vha vha tshi kho rengisa zwiḽiwa hanefho vha tshi kho kona u bveledzisa mabindu avho.

Nṋe ndi vhona uri a si khwine uri vhathu vha fhedzese tshikhala tshilapfu vha khou tamba mitambo kha dzi ṱhingo dzavho, nga uri ndi vhona ungari zwinga fhedza hafhu zwi tshi khou vha vhaisa na maṱo ngauri u ḓo dzula wo lavhelesa tshedza nahone for tshifhinga tshilapfu.

Dzi puḽatifomo dzine ra dzi shumisa kha u tamba mitambo online, ndi dzi puḽatifomo dzi ngaho dzi hollywood, dzi supersport bet, na dzi betway.

Nṋe dzi geimi dzine nda dzi takalela ndi geimi i vhidzwaho upfhi aviator nga ndi tshi kho shumisa ṱhingo yanga. Fhedziha ndi vha no uri ndi vha ndo dzi betsha nga tshelede ende mbuyelo dzine ndavha ndo dzi wana ḽiṅwe ḓuvha ndi ya vha wa mashudu nda fhedza ndi tshi khou wina tshelede nnzhi nnzhi.

Ee nṋe ndo no ḓi wana ndi khou vha na vhukonani na vhathu vhe nda vha wana musi ndi tshi khou tamba mitambo online. Vhukonani ha hone ho tovha uri ri vhe dzi ṱhama, ri kone ḽiṅwe ḓuvha uri ri kone u tou tamba mitambo ine ra i tamba online musi ri roṱhe.

Nṋe geimi ine nda i funesa u i tamba online ndi geimi ine ya vha uri ndi ya candy crush, i nthusa uri ndi fhaṱe vhukonani na dzi khonani dzanga zwavhuḓi nga uri ri vha ri khou ṱaṱisana uri, ndi nnyi muthu o no ḓo fhedza u ṱavhanya kana ndi nnyi muthu ono ḓo wana tshi tshi score tsha tshinzhi musi ri tshi khou tamba iyo geimi.

Masiandoitwa ane anga itea kha laptop yanga musi ndo musi arali ndo ḓi wana ndi khou dzhenisa dzi geimi dzo kalulaho khayo. I nga dzheniwa nga virus ya fhedza hafhu itshi kho crush ya fhedza hafhu i si tsha to kona u shuma zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona uri vhukonḓi vhune ra nga ṱangana naho musi muthu a khou tamba mitambo online ndi ya uri arali ha ngavha hu sina network kana muthu a sina data, a nga si kone uri a kone u tamba eyo mitambo online. Nahone futhi arali anga fhedza a si na WIFI a nga si kone uri a tambe eyo mitambo online, zwi sumbedza uri eyo mitambo i tambiwa musi hu na network na musi muthu ana data fhedzi.

Khombo dzine dza nga bvelela musi muthu a tshi khou tamba mitambo online, zwi nga konadzea a ṱangana na vhathu vhane ha vhaḓivhi vha fhedza hafhu vha tshi kho mu fhuredzela mafhungo a masheleni, vha nga fhedza hafhu vha khou wana na dzi banking details dzawe hu itela uri vha kone u sala vha tshi khou kona u tswa masheleni awe ane a ngavha o a vhulunga afho banngani.

Mutambo une ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi dzhenise khawo ndi mutambo wa zwa bola, ndi ngauri vhathu vha bolani vhavha vhatshi kho fhaṱa mivhili yavho. Ende u nga si wane uri vhathu vhane vha shumisa zwidzidzivhadzi vhanzhi vha gidimela u tamba bola, a vhatambi bola vhathu vhane vha vha vho ḓi shumisa vho ḓi dzhenisa kha mafhungo a zwidzidzivhadzi nahone musi vha tshi kho gidima fhaḽa midavhini vhavha vhatshi kho fhaṱa mivhili yavho.

Mutambo une nda dzulela u tamba kha ṱhingothendeleki yanga ndi mutambo muṅwe wo no pfi candy crush. Ndi vhona uri ndi nga si dzule ndi songo u tamba ngauri ndi wone mutambo une u a mborolosa musi hu sina zwine nda kho ita zwone, nahone ndi nyanga u ḓi wana ndi kha ḽeveḽe khulwane khulwane ndi khayo ndi khou tamba uyo mutambo.

Matambele ane o tendeliwa, ndi matambele ane vhathu vha vha tshi khou tamba hu na vhathu vha tshi khou ṱalela sa musi ri nga ri hu tshi khou tamba bola, hu vha hu na vhathu kana hungavha stadium kana hungavha midavhini vhathu vha vha hone vha tshi kho kona u ṱalela bola iyo ndi hafha hune vhathu vha nga kona hone na u fhaṱa vhukonani.

Game ya soduku ndi game ya vhuḓi luṅwe nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhenelele eyo geimi, ngauri heyo geimi i ya takadza musi vhathu vha tshi khou u ṱalela eyo geimi kana vha tshi kho tamba iyo geimi, ndi geimi ine i a takadza vhukuma ndi nga to vha vhudza uri i ngavha i ita uri vha dzule vha khayo.

Mutogwa ndi mutambo une u tambeswa nga vhathu vha vharema nahone u tambiwa nga vhathu vhavhili, uri vha kone ha u ṱaṱisana zwavhuḓi.

Ee nṋe ndo vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana, ro vha ri tshi tamba ro vhala nyana nahone u tamba khadi na zwone zwi takadza luṅwe ngori zwi vha zwi kho ita uri na iwe muṋe u vhe u khou kona na u fhufha, futhi zwi dovha hafhu zwa vha zwi khou fhaṱa mivhili yashu.